Kuzoba sekutheni iyiphi imakethe engizobe ngiyithengisela izitshalo zami. Uma ngabe kuyimakethe enjengendawo ethengisa ukudla, leyo ndawo idinga ukuthi ngiyilethele izitshalo zami mhlampe ngeviki. Okuyinto engenzeka, nezingenzeka kahle kakhulu uma ngabe ngizosebenzisa uhlobo lokuvuna ngezandla.

Okubalulekile kule simo ukuthi ngithole ukuthi abantu osomabhizinisi engisebenzisana nabo badinga inani elingakanani, sixoxisane nabo ukuze ngingazitholi ngibalethela izitshalo eziningi. Inani lezitshalo eliningi kunaleli abadinga ukuthi balisebenzise, okuzoholela ekutheni izitshalo zimoshakale.

Okudingekayo kule simo ukuthi kube khona imigomo nemibandela ekusetshenzisweni kwamakhemikhali. Ezobekwa nje, ekuzoba iyona elawula ukuthi inani elingakanani elidingekayo. Elivumelekile ukuthi umuntu nomuntu, umtshali nomtshali alisebenzise.

UThabo kungamele kule simo azame ukuthi akhulumisane nabanye abalimi, abone ukuthi abanayo yini bona indawo lapho azokwazi ukuthi agcinise khona izivuno zakhe lezi ukuze zingamoshakali. Okanye bakhulumisane esimweni sokuthi abafuni yini bahwebelane nabo labo balimi ndlela thizeni.

Amaphuzu ekumele aqikekelwe kule simo ukuthi iluphi uhlobo lwezitshalo, ngabe lezi tshalo uma zivunwa ngesandla kuzokwenzeka yini ukuthi zivune-ke ngesandla ngesikhathi ngaphambi kokuthi imvula izimvula zicekele phansi izitshalo? Kuphinde futhi kubhekwe ekutheni iyona yini indlela engcono nelula ekumele isetshenziswe okanye kumele kusetshenziswe le indlela enye yemishini yokuvuna ngemishini. Kubhekwe nokuthi le zinto lezi, lezi tshalo lezi ezivunwayo zizokwazi yini ukuthi zithi ziphuma ensimini zibe ziya kumthengi ozozisebenzisa ukuze zingazitholi zimoshakala.

Inzuzo ekushintsheni ezitshalweni ezikwazi ey'zokwazi ukumelana nesimo, isekutheni angeke kube khona izitshalo ezingakwazi ukuthi zikhule ngendlela ngesimo sokuthi kunenkinga yamanzi. Esinye sezici kule ndlela le yokwenza ukuthi manje sewunciphisile imikhiqizo oyikhiqizayo ezinsimini zakho. Okuzothikabeza even nabantu laba obathengiselayo ngoba manje angeke , sekuzoba khona izinto ozothi awunazo kubona, okuzokwehlisa isimo sakho sokuthi ungenelwe imali ngendlela obukade ungenelwa imali ngakhona.

Ekushintsheni ekuvuneni ngemishini, ushintshela ekuvuneni ngesandla. Okokuqala nje ekuzodingeka ukuthi ngithole abantu abanele ukuthi bakwazi ukuthi bangilekelele ukuze sikwazi ukuthi sivune ngesandla. Ngiphinde futhi ngibanike noqeqesho laba abantu ukuze benze izinto ngendlela efanele, okusho ukuthi kudingeka imali. Izinsiza engizidinga, engingazidinga kule simo ukuthi ngithole imali eyanele yokuthi ngikwazi ukuthi ngiqashe la bantu, ngiphinde ngikwazi ukuthi ngibaqeqeshe la bantu ukuze bakwazi ukuthi benze ngendlela. Ngiphinde ngikwazi ukuthi ngithenge amathuluzi afanele ukulungele ukuvuna ngesandla.

Into engingayicebisa uSipho ukuthi akazame ukuthi afake isicelo soxhaso lwezezimali ukuze azokwazi ukuthi abe nawo amandla okuthi afake izindlela zokuthi kube khona amanzi aba khona njengama-boreholes. Okuyiwona azokwazi ukuthi asize isimo lesi abhekene naso uSipho, ukuze ezokwazi ukuthi umsebenzi wakhe wokulima uqhubekele phambili. Kanjalo futhi kuzomele ukuthi uSipho athole, afunde kabanzi ngazo zonke izinto abe-up to date ngakho konke okwenzekayo, esimweni sezulu. Afunde nangokuthi yizipho ezinye iy'ndlela zokuthi angenza ngazo. Ahlale enalo ulwazi lokuthi yini angayenza ukuze singamufici isimo sokuthi azithole esodweshuni.

Umphakathi ungasizana ngokuthi uhlangane. Ekuhlanganeni kwabo uvule iqembu. Uqoke abantu khona kula bantu abanemfuyo, uqoke abantu okuzoba yibo abazokwazi ukuthi babheke imfuyo, babhekelele imfuyo. Kube ngathi ama-security, abantu abazokwaziwa nje ukuthi bengamela Ukugadwa kwemfuyo emphakathini.

Umlayezo othumelekayo ngalesi senzo ezizukulwaneni ezizayo ukuthi kulungile ukuthi umuntu athathe into okungamelanga ukuthi ayithathe kumuntu. Kuphinde kuveza ukuthi ukuxhaphaza abantu kuyinto elungile. Kukhulisa ubuhlungu ezinhlizweni zalabo lezi zizukulwane ezizayo ekutheni zithole ukuthi umhlaba uphuciwe abazali babo ngendlela engalungile. Okuzokwenza ukuthi bakhule nenhliziyo enesilonda ekwazini lelo qiniso.

Okubalulekile ekuvuneni ngesandla, izinto ekumele uziqikekele njengomlimi osethatha isinyathelo sokuthi avune ngesandla ukuthi uqinisekise ukuthi abasebenzi labo abazobe bevuna ngesandla, bagqoke izinto ezifanele nezikulungele. Kubalulekile nokwazi ubungozi obungase bube khona ohlobeni oluthile lwezitshalo ozitshalile. Okusho ukuthi kumele ube wumuntu onolwazi ngokuthi izitshalo ezithile zinobungozi obuthile.